Nka mo thusa ka hore a kgethe mofuta wa ho tsetela a bonang, o mo tshwanela, mme ka mo hlalosetsa ka mefuta e teng e fapa fapaneng. Mohlolomong nka mo bontsha hore a ka kgona ho tsetela tjhelete ya hae ka tsela ya hore e etse ka dikgwedi tse tsheletseng kapa selemo kapa dilemo tse pedi mme e ka mmontsha ng le tsona di-percentage tsa tswala ya tla e fumana le ona mekgwa a ka etsang hore tjhelete ya hae e mo etsetse tjhelete e ngata ka ona.

Debit card yona ke card eo e leng horeng ke tsena tsa rona tsa dibanka tseo re patalang ka tsona mme ha credit card yona o tseba a ke re e sebetsa eng, ka mokgwa o jwang. Debit card yona ke ya hore o tsetele tjhelete, ebe o ntso e sebedisa kapa o romellwe kapa o kgolwe ho yona.

Re ya e kopanela hobane re entse qeto ya hore re reka ntlo, re le lelapa ka mokgwa oo, e bolela hore ha se motho a le a tlamehang ho patala deposit re tlo tlameha re di ntshe kaofela ka ho lekana jwalo ka ha re nkile qeto ya hore re reka re le bohle.

Tjhe, ho bua nnete ha ke tsebe haholonyana ka company tsa medical aid, empa ka tseo tse kileng ka di utlwela ke hore ka matsatsi a mang, kapa ka mokgwa o mong mahareng a selemo, company tsena na di tla be di jwetsa bakudi ba bona hore medical wa bona e fedile empa ba ntse ba patala kgwedi le kgwedi. Jwalo ka mokgwa o jwalo, ke utlwa ekare ehlile ba ja tjhelete tsa batho.

Ke tla mo hlalosetsa hore o tlameha a tobetse motjhini wa banka ka mofuta ka tsela e jwang kapa hona ho kena ka hare, ebe o ng tlo bua le rona re kgone ho mo ntshetsa tjhelete ya hae jwang haeba e se e le motho a moholo a sa tsebeng ho bala e le kannete.

Ke tla hlalosetsa motho a founileng hore ditefello tsena na tse a ntse a fumana. Di ja tjhelete ya hae ke tse tswang kae ke tsa eng, mohlolomong ha eba e le di-insurance kapa dintho tsa di kenetseng, ke mo hlalosetse ka botlalo ke tsona tseo tse ntse di hula tjhelete, ebe ke ya hlakisa. Na o ka ba wa di tseba na?

Ka mobile APP re kgona ho send-a tjhelete kantle le hore re ye dibankeng ho ya deposit hape re kgona ho sheba ditjhelete tsa rona le ho bona hore na di santsane di eme jwang. E hlile e entse bobebe bophelo ba rona bobebe jwalo ka hore re kgona ho romela hohle moo re batlang ho romela tjhelete tsa rona teng kapa le hona ho patala mabaka a rona.

Ke tlo sheba pele na tjhelete ya ka hore na ho na le mo e shotileng kapa ehlile ho tswile eo e shotang na ebe ke ya report-a ka hara banka haeba tjhelete e ke e batlileng e hlahisa e tswile empa motjhining ho tswile e shotang.

Forex ke mofuta o tsetelang tjhelete ka ona ebe o ntse o sheba na e ya hola kapa ya theoha. Ka mokgwa o jwalo, o kgona ho fumana tjhelete e nyolohileng ka bobebe. Jwale o ka tsetela hobane wena o ratile ebile o batla ha se mang le mang a leng kgahlanong kapa a tlamehileng ho tsetela tjhelete ya forex.

Ho reka lehae o ka kgona ho fumantshwa ditjhelete tsa kadingo hotswa ho rona re le banka e le ho o rekela ntlo eo o batlang ho reka yona. Ebe wena o kgutla o so patala rona banka ho qetela sekoloto seo sa hao sa ntlo, e leng ho patala loan eno.

Ke ruhile phoofolo ya katse. Ke na le dilemo tse forty, ke qadile ho ya kerekeng ka selemo sa nineteen ninety seven.

Ke hloka hore ke fetole tjhelete ya ka ya Afrika Borwa ho ya Dubai hobane ke leetong la ho ya Dubai. Jwale ke founile hore ke fumantshwe dithuso ke kopa thuso ya hore na nka etsa jwang.

Hobane tjhelete eo o llang ka qeto kapa yona dintho tsa hore o tla nka tjhelete ka mora selemo. Ka mora dikgwedi tse mashome a metso e mmedi, jwale o so o e hloka pele. Di-percentage tseo ho no ho dumellane ka tsona ha di sa tlo tswa. Ebile e banka yona e se e tla hula bonyenyane ho tswa tjheleteng eo ya hao.